Ndzi nga endla xiboho xa leswaku ndzi endla vatswari va mina naswona, ina ndzi nga swi tekela enhlokweni.

Tibangi leti ti tivekaka ku nyika xikweleti xa xa xichudeni i capitec naswona yi nga hakeriwa hi ku olova.

Leswaku yi hlayisekile na naswona i ndhawu yo basa na leswaku ku hakerisiwa ku yini.

Swi nga endla leswaku vanhu vo tala va tikuma va nga ri karhi va lava ku nghena exikolweni va karhi va chava leswaku mali ya vona yo sungula ya muholo yi ta va yi nga yi eka vona kambe yi va yi kha yi hakela loan ya swichudeni.

A nga papalata xiyimo lexi hikuva a vutisa kwale eka swa tindzindzakhombo leswaku swi endlisiwa ku yini.

Ntokoto wa kona i ku va ndyangu wa wena wu lahliwa kahle naswona mahakelelo wu hakeriwa hi tin'hweti.

Swipfuno i swa leswaku loko a ha ri karhi a ka a hakela u ta swi kota kambe loko se ku fika siku ra ku va mali yi tirhisiwa a swa endleka a nga swi koti hikuva va nga n'wi nyiketa mali yitsongo.

Ina, i mahanyekelo ya kahle hikuva swa hatlisa naswona swi swi hlayisekile.

Leti vuyerisaka ngopfu hi leti kongomisaka ngopfu eka matirhiselo ya vutshunguri ya siku na siku naswona hikuva yi pfuna hikuva yi ta yi ta pfuna munhu un'wana na un'wana eka mindyangu.

A ndzi nga ta titwa kahle hikuva swa endleka na mpfuno eka maphorisa ndzi nga wu kumi mali ya mina hinkwayo yi fambile.

I ya MTG hikuva hi yona leyi yi nga yi nga chipa.

Eka Thembi ndzi lava ku susa kokwana eka pholisi hikuva yi yi cover vanhu va malembe ya kusuka ka eighteen ku fika ka sixty nine.

Ndzi nga veka ti passcode leti yi tivaka hi mina ntsena ni nga byeli munhu.

Nkarhi lowu ndzi wu hlayisaka wu va wu tele ngopfu hikuva loko u swi endla eka selulafoni u swi endla hi timinetse ta ntlhanu ntsena.

Swivutiso leswi ni ni nga vutisaka mutsundzuxi i swa leswaku yi hakeriwa njhani naswona hi mali ya ku fika kwihi.

Ti na nkarhi wo rindza hikuva ti na swilo swa nkoka kwala ti nga kona leswi faneleke swi hlayisiwa.

Swivutiso leswi ndzi nga swi tekaka i swa leswaku yi hakeriwa njhani naswona yi hakerisiwa ku yini.

Swi tekela enhlokweni leswaku munhu loyi a tekaka mali wa swi kota ku hakela naswona a nga na swikweleti swin'wana na.

Swa kahle i swa leswaku wa kota ku yi tirhisa kambe swo ka swi nga ri kahle i swa leswaku loko mali u nga ha koti ku hakela va ku tekela swilo swa wena u nge koti na ku ya emaphoriseni ya ta kota ku ku pfuna.

U fane u hakela mali ya xichudeni ku fika loko se hi helerile leyi a yi laveka hinkwayo.

Swi hunguta hi ndlela yikulu swinene hikuva loko u swi endle eka selulafoni a swi bohi leswaku munhu a ya edorobeni ku ya teka mali.

Ndzi nga vutisa leswaku swi n'wi pfuna njhani naswona u vona swi ri na nkoka ku tirhisa swa selulafoni na ku ya hi yena.

Leswaku munhu wa kona wa swi kota ku hakela naswona u ta swi kota na na leswaku a nga koloti kun'wani tibangi tin'wani.

U fanele u ya ebangini va ya ku pfuna ku endla yin'wana pin.

Loyi a nga xaxametiwa i vatswari na yena n'winyi na vana if u na vona vana.

Lexi khumbaka i ku va leswaku munhu u tirhisa khampani hi yihi naswona movha wa yena i wukulu kumbe, e-e.

Loko vana va ha ri exikolweni hi vona va faneleke va pfa va hakela ku ze va ya heta vana.

Ina swi endla swi olova hikuva swi a swi teki nkarhi naswona swi olovile swi tlhela swi hlayiseka swi va swi hlayisekile.

Ndzi nga n'wi vutisa leswaku yi humesa mali muni hi siku naswona ndzi nga vutisa na leswaku yi nghenisa mali muni hi siku xivutiso xo hetelela ndzi nga n'wi vutisa leswaku ya nghena eka tibangi letin'wani xana ke.

Mbuyelo wa kona i wa leswaku a swi hluphi leriya ro a swi bohi leswaku va ya edorobeni vatirhisa timali ta vona ku ya ku hakela tithekisi naswona swi hlayisekile swinene.

Ku nga endla leswaku mali i nga hlayiseki.

Switandzhaku swa kona ku nga va swa swa ku va va n'wu tekela tinhundzu ta yena endlwini.

Loko muhakeri wa yona a lovile yi nyiketiwa un'wana loyi a tshembekaku endyangwini wa yena.

Leyi hi nga ta lava ku yi tirhisa i ya Capitec hikuva hi yona ya kahle swinene yi hlayisekile hi tindlela hinkwato.

Xikweleti xa kona i xa mali ya dyondzo na ya tibuku na ya la a nga ta tshama kona n'wana lwa tekeriwaka lwa tekeriwaka xikweleti naswona yi tirha hi ku va yi n'wu hakelela swi leswi vona mutswari a va a ri a va a ri karhi a hakela eka Fundi n'hweti ni n'hweti.

Mpfuno wa kona i wa leswaku yi hakelela swilo kumbe mirhi le ya nkoka loko ndzi ndzi yi lava eka madokodela kumbe etitliliniki.

Loko u nga swi koti ku hakela ma khadi ra wena ra xikweleti va ri pfala u nga ha koti ku ri tirhisa.

Ina hikuva loko u nga si heta ku hakela u fanele u ri hakela na hambi u nga ri tirhisi hikuva i xikweleti xa wena.

E-e hikuva mali liya yi endleriwe ku va yi va swa xilahlo ntsena.

Leswaku va ta kota ku va va titwa va tshunxekile loko va ri karhi va nyikana mali.

Nkoka wa kona wa leswaku mali yi ta tiva hi wena leswaku yi hlayisekile naswona hi wena ntsena yi nga ta kota ku yi kuma.

Ina u nga swi kota hikuva swi pfumeleriwile naswona swi le nawini.

I swa nkoka leswaku i ta kota ku swi tiva leswaku u veka mali yo fika kwihi loku ri a wu nga ri hava leyi bank-e yi lavaka yona.

Khombo ra kona i ra ku va u tekeriwa mali hi vanhu va ti-scam u karhi u nga swi tivi leswaku yi tekiwe hi vo mani.

Hi swona swa kahle hikuva loko u yi u sungula wa ha ri ntsongo loko se u ya kula u nga kota ku endla swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka hi mali liya.

Ndzi nga n'wu yona hi ku n'wi vekela yona ebanga yi nga koti yi ni yi endla leswaku a nga koti ku yi tirhisa eka nkarhi wa sweswi a ta kota ku yi tirhisa eka nkarhi lowu taka laha a nga ta yi lavi.

Ina i mhaka ya kahle swinene hikuva yi kombisa leswaku ma tshembana.

Ina wu hakela ntsena mali ya xilahlo.

Ndzindzakhombo ya vutomi i pulani leyi u yi sungulaka ya mali u va u ri karhi u veka mali ya leswaku loko u lova va ta kota ku ku lahla hi yona.

U fanele a ndzi nyika rona hikuva ri na nkoka ngopfu loko munhu a ri ku pfuleni ka bangi naswona u a nga ri kuma evuhosini.

Yi tele mindzindzakhombo leyi a nga kota ku teka yona.

Mali leyi u fane u u yi humesa loko u xava nhundzu ematiko mambe i mali leyi vitaniwaka tax.

Ndzi nga yi tsundzuxa leswaku xi ya pfula banga ya ka Capitec because hi yona ya kahle naswona ya hlayisa mali.

Swi nga n'wu pfuna hikuva a a va a ri karhi a twanana na vanhu van'wani hikuva ka xitokofela vanhu va fanele va twanana naswona ku na minkarhi leyi va tshamaka swin'we leswaku va ta kota ku hlanganisa timali na swilo leswi va nga ta swi xava hi yona.

Ni vona ku ri mhaka ya kahle hikuva yi va yi hlayisekile ebangini.

Ndzi nga va vutisa leswaku yi tirha njhani naswona loko u lava ku chela mali u swi endlisa ku yini.

Kokwana u fanele ku chela mali leswaku u ta pfula akhawunti hikuva swi endla leswaku ku va na swimalani nyana ekhadini ku ri loko ku ya nghena yin'wani yi ta kota ku nga yi nga dyeki.

Nkoka wa kona i wa leswaku u ta va kha a swi tiva leswaku yi tirhisiwa njhani.

Tindlela leti a nga ti tirhisaka i ta ku vutisa vanhu leswaku va n'wi chelela mali leswaku a ta vona leswaku ya nghena xana.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku swo tshama a khome mali hi mavoko a swi hlayisekanga.

Swiletelo swa kona i swa leswaku pin a yi nyiketiwi munhu.

U fanele ku yi pfala hikuva loko u nga yi pfali swi endla leswaku swilo swo tala va va va va ri karhi va koka eka bangi yaleyo u yi tirhisaka.

Hikuva swi vitaniwa ti-bank charges.

Hikuva swi endla leswaku loko va yi lava endzhaku endzhaku ka nkarhi va yi kuma.

I ku va a ya eka branch ya bank-e a ya va byela leswaku u lava ku pfala akhawunti.

Swi endla leswaku loko va yi va ya yi lava eka enkarhi lowutaka va kota ku yi kuma va nga endlangi nchumu.

Fixed deposit yi tirha hi ku va u veka mali ebangi leyi u u vulaka leswaku u ta yi lava ku yi tirhisa kumbe ku yi teka rini ivi loko se u la ku yi tirhisa wa swi kota ku yi teka.

Swi endla leswaku ndzi twa moya wu ri hansi swinene hikuva loko ku tekiwa mali yi sala yi va yitsongo.

I wa leswaku u ta kota ku veka mali ya bindzu ku ri yi nga lahleki naswona loko u lava ku yi tirhisa u ta swi tiva leswaku u yi kuma kwi.

U va u ri karhi u pfalela leswaku u ta tirhisa yin'wana leyi u yi tsakelaka eka nkarhi wa kona.

U teka mali ya yena ivi a ya ebank a va byela leswaku u la ku yi hoxa eka akhawunti yini.

Swi kombisa mafambiselo ya kahle ya bindzu eka vinyi va bangi.

Loko hi pfala akhawunti hi Capitec u u ya eka Capitec u ya va byela leswaku u lava ku yi pfala naswona u va byela leswaku i yini xivangelo.

Ku vuyeriwa internet banking nkoka wa kona i wa leswaku swa hatlisa naswona swi hlayisekile.

Ina, ndzi vona ku ri swilo swa kahle hikuva ku ta ku ri yena loyi a yi tivaka.

E-e, vuhlayiseki a byi kona eka nkarhi hinkwawo hikuva van'wana lava tivaka thekinoloji ngopfu va swi kota ku teka mali ya wena.

Mpfuneto wo tshama eka mpfuneto lowu i wa leswaku u ta kuma mali yo tala hikuva u ta va a ri karhi a va .

Ina, wu fanerile hikuva van'wani va kulukumba va va nga ri hava laha va yi kumaka mali va kuma mali ya mudende ntsena hikuva va va ka va nga tirhi.

Ina, a ku ri nawu wa kahle hikuva loko u onhakele hi movha wa swi tiva leswaku yi ta kota yi ta kota ku lunghisiwa hi xihatla.

I vutihlamuleri bya vanhu lava tirhaka i i vutihlamuleri bya vatirhi.

U fanelerile ku ya e court a ya va tivisa hi hi yona mhaka leyi ya leswaku u lahlekele hi ntirho naswona u lava ku ku claim-a mali ya yena ya UIF.

Nkoka wa kona i wa leswaku va ta kuma mali ya UIF.

Yi pfuka ku n'wu hlayisa loko a nga ha ri hava mali.

Nkoka wa kona i wa leswaku na hambi va heleriwile hi ntirho va ta va va kume mali yo tala nyana leyi nga ta kota ku va hlayisa va ze va kota ku kuma ntirho wun'wana.